Ngingabuza ukuthi ukuhoxiswa noma ukukhululwa kwenzeka kanjani. Iyona mibuzo engingayibuza leyo mayelana nomshwalense.

Sasingesihle isimo sokulinda kumakoti, sasinomthelela omubi ngoba ukulinda kwadala ukuthi izinto endlini zingabi zinhle, sasiyidinga kakhulu imali, izinto zibheda endlini. So, kube nomthelela omubi.

Ziningi izinzuzo ezibhekelene mina nomndeni wami futhi ziba nomthelela omuhle kakhulu empilweni yami. Ngizokwazi ukuya ey'bhedlela ngemali engizoyithola engizoyithola kumshwalense wempilo, i-medical aid. Kuningi izinzuzo engizozithola.

Omshwalense wempilo abahlukene, abanye badinga ukulandelelwa futhi abasizani. Kanti abanye bakusiza ngempela bakulandelele babenendaba nawe bakwenzele yonkinto oyidingayo, banendaba namakhasimende abo.

Ngingaqinisekisa ngempela ngokuthi ngiye emahhovisi aka-UIF kahulumeni, ngiyobheka ukuthi ngempela umqashi wami uyanikelani ku-UIF egameni lami.

Izinhlelo zokweseka engingazifaka, izinhlelo zokuthi umndeni ungeseke kanye nabangani bangeseke, umshwalense ungeseke.

Izinzuzo ezihambiselana nozwelo zokuba nomshwalense wokuphila, zinganginikeza ukuthula kwengqondo ngoba ngiyazi ukuthi uma nginenkinga umshwalense uzokhokhela zonke uzozikhokhela zonke izinkinga zami ezihambisana nozwelo.

Umuntu izinto okumele azicabange ngaphambi kokuba kokuthi athathe imali ebhange ukuthi acabange ukuthi uzokwazi yini ukuyikhokha imali ngesikhathi.

Ngingabuza ukuthi isikhathi esingakanani ekumele ngisilinde, futhi uma sengilindile malini engizoyithola.

Ngicabanga ukuthi ukuthatha imali ebolekiwe akuwona umqondo omuhle ngoba kungenzeka ngingabe ngisakwazi ukuyikhokha leyo mali.

I-akhawunti engingamluleka ukuthi ayivule i-akhawunti yokonga imali phecelezi, savings account.

Izinto ekumele uzicabange ukuthi umshwalense ukhokha emva kwesikhathi esingakanani, ucabange ukuthi malini umshwalense okwazi ukukukhokhela yona.

Ngingeza ngingeza uguquko lokuthi ngifake umntwana wami kumshwalensi wempilo, okanye ngifake umakoti wami kumshwalensi wempilo. Umndeni wami esenginawo ngingawufaka kumshwalensi wami wempilo.

Ziningi izinzuzo esingaba nazo, njengokuthi amakhasimende ethu abe nokuthile akutholayo uma enga-claim-i emva kwezinyanga ezithile.

Ngeke. Cha, angeke ngiyithathe imali ngingayidingi.

Kuningi angagxila kukho ezintweni ezinhle zokuba nomshwalensi womngcwabo ngaphezu kwesikhathi sokulinda. Izinto angazenza ziningi ukuthi angabi nengcindezi ngokozwelo.

Leyo mali ngingayisebenzisela ukwakha ibhizinisi ibhizinisi elizongakhela imali yezizukulwane, elizongakhela ikusasa eliqhakazile.

Anginaso isqinisekiso ngokwamadokhumenti adingekayo ngoba angikaze ngifake isicelo semihlomulo e-UIF.

Izinzuzo engingazifaka izinzuzo zokuthi uma amakhasimende enga-claim-i emva kwezinyanga eziyisithupha kumele ba-apply-ele inani lemali ethize imali engange-thousand, engangekhulu.

Lokhu ungakwenza ngokuthi ungene ungene kwi-ephu yakho yasebhange, ubhale i-pin bese uya lapho ekuthi thenga khona. Kuzovela ukuthi uthenga i-airtime noma umoya, noma idatha uzobe usukhetha ukuthenga idatha, uzo landela imiyalelo kwi-ephu yakhe yasebhange ukuze uthenge. Kulula kakhulu gogo.